Ukuya ngam njengoba ndiyibona kwakunyanzeleke kakhulu ukuba ezolimo njengesifundo ibe khona kwisikolo sinye nasinye, ngoba ezolimo zibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu ezolimo ngoba abantwana usuka kwabo apho esikolweni njengoba bazawube befunde ezolimo bazawukwazi ukuba namashishini awezolimo, kuze bakwazi ke ukuba indlala ingabi phezulu kakhulu apha eMzantsi Afrika ngoba ezolimo zezona ke ezigqiba indlala.

NgoDisemba ubuninzi babantu bayithenga kakhulu inyama. Ngoko ke ukuba ngaba ungumfuyi weegusha kuzawuba, kuzawuba, kuzawubaluleka kakhulu ukuba ube neendlela eziza kunceda ukuba imfuyo yakho uyandise. Ukwanda kwayo ke ukwazi ukuba nemfuyo enintsi iigusha zongezeke. Ngoko ke ngoDisemba, uDisemba nxa efika ukwazi ke ukuba nempumelelo efaneleyo.

Kweli hlobo elinje likatata uMfene kuzawumnceda kakhulu ke utata uMfene ukuba abe namafriji laa azawukwazi, laa makhulu ke azawukwazi ukumnceda ukuba agcine inyama le ikwazi uhlala ixesha elide. Ngoba ngaphandle kokuba abe neefriji ezo zizawukwazi ukumnceda ukuba le nyama ayigcine ngaphakathi, ngoko ke ngolo hlobo uzawumoshakalelwa kakhulu.

Kuphi naphi ndinesithembiso futhi sokuthi akunakwanzeka ukuba ungathengwa owakho umdiza weswekile, ngoba iswekile yeyona nto esetyenziswa kakhulu mihla ngemihla. Kwaye ixabiso ke liba phezulu kakhulu lokuba umdiza weswekile kunyanzelekile ukuba ube mnintsi. Ngolo hlobo lokuba abantu bangabi nentsokolo enkulu kangako yokuwufumana.

Njengoba imisebenzi ingekho apha eMzantsi Afrika ubunintsi bolutsha bungasebenzi, ngoko ke ekuveliseni amathuba emisebenzi ke ngezolimo uzawuba mnintsi kakhulu ke umsebenzi mhlaba jikelele. Bazawukwazi ke nolutsha ukuba basebenze kwaye bavule awabo amashishini wezolimo.

Ukuba nemfundo ephakamileyo kwezolimo ukusuka kwidyunivesithi okanye ukusuka kwikholeji kubaluleke kakhulu ngoba ezolimo yeyona mpilo, yeyona mpilo nalapha eMzantsi Afrika, mhlaba jikelele. Yeyona mpilo ezolimo, ngoba ngaphandle kwezolimo akukho kuphila. Ngoba kuzawuphileka njani ngaphandle kwezolimo? Ngoba kuzawube kungekho esikutyayo.

Zinintsi kakhulu ke izinambuzane ezinobungozi kwizityalo. Ndithethe ke futhi ngezibungu, ngezibungu kakhulu ezinobungozi kwizityalo. Ngolo hlobo ke kukho iityhefu ezithengiswayo zomhlaba ezibulala ezona zibungu ezo zizawube zisitya izityalo ukusuka ngaphantsi. Ngoko ke ezo tyhefu uzisebenzisa ngolu hlobo. Awuqali ulime, uqala ngazo kuqala, uzifake emhlabeni zikwazi zibulale ezo zibungu ngaphantsi. Zinexesha elisebenza ngazo, emveni koko ke ungalima.

Kuqoqosho lwasezilalini imfuyo idlala indima enkulu kakhulu, ngoba imfuyo iyanceda futhi iyasiphilisa ekhayeni. Ukuba ngaba imfuyo ikhona, unceda kakhulu ke nangaloo mfuyo. Ukwazi ke ukunceda abantu ababamba imigidi, abantu abafelweyo, uyakwazi ke ukuba mawubancede ekhayeni ngemfuyo. Ngokubanceda kwakho kukuziphilisa kwakho.

Ewe, ikhona iminyango evulekileyo kwaye le minyango itsalwa phambili ke ngurhulumente. Sinawo umnyango iSEDA, Small Enterprise Development Agency, kubekho owezeMfundo, kubekho owezeMpilo, kubekho umnyango waBasebenzi kwakhona, sibe nomnye, nomnye ke umnyango siwubiza ngokuthi it's Women Empowerment and Gender and Equality Programs.

Kubaluleke kakhulu ukuba abasebenzi bahlale bekhululekile kwaye bekhuselekile emsebenzini. Ukuba ngaba mna ndingumphathi, wefama ndiza kwenza isiqiniseko sokuba ndibandakanya malunga ke neEmployment Equity Act. Kwaye eyona ibaluleke kakhulu ke yi-BCEA, le siyibiza ngokuthi yi-Basic Conditions of Employment Act. Le yona ikhusela abasebenzi emsebenzini.

Xa ufuye iinkomo ke iingenelo zakhona uzawube ke uxhasa imisebenzi yezolimo. Uzawube uncedisa kakhulu ngophuhliso lwamashishini amancinci.

Ezona zixhobo zokuqala ezibalulekileyo endiza kuzisebenzisa, ndizawusebenzisa izixhobo zokulungiselela umhlaba, ndisebenzise izixhobo zokunkcenkceshela, ndisebenzise izixhobo zokutyala.

Ulimo oluphilayo ke, into yokuqala xa ise ifika apha engqondweni yam kufika ukuba luhlobo lolimo olusebenzisa iindlela zendalo. Ndingaze ndithi, umzekelo, ukusebenzisa umgquba wendalo ngaphandle kokuba usebenzise iikhemikhali ezi zinobungozi. Ungafane usebenzise ke umgquba wendalo.

Uboya begusha bubaluleke kakhulu. Kuba xa luseluchetyiwe ezigusheni luye luhluzwe lucoceke, emva koko luphathwe ngendlela elinokulenza lube yimatiriyeli yokuluka iimpahla efudumeleyo efana neejezi, amasokisi, izikafu, kunye nezingubo.

Njengomlimi kubalulekile kakhulu ukuba ndibe nendawo efanelekileyo yokugcina isivuno sam. Le ndawo kufuneka ibe yomelele, icocekile, kwaye ikhuselekile ukuze isivuno singonakali. Ukuba asinaso istoreji esifanelekileyo isivuno singonakaliswa ziinambuzane, umswakama, okanye izilwanyana.